Njengoba ngingumsakazi wesiteshi somphakathi and kudinga ukuthi ngibikele umphakathi ngey'ndaba ezisematheni nayo yonke leyo nto. So ngingaqinisekisa-ke ukuthi ngilandela amathophikhi asemulomeni yabantu ngaleso sikhathi ngithole yonke imininingwane ngayo lelo daba and then if kungenzeka ngifonele lowo muntu noma eze esiteshini, ukuze sizodingida sikhulume indaba yakhe njengesiteshi somphakathi. So, uqinisekisa ukuthi nje yonke i-information enginikeze umphakathi useqopheleni eliphezulu futhi kuyiqiniso konke.

Ngokwazi kwami, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi yenzeka ekutheni umuntu mehamba efaka inamba yakhe nayinoma yikuphi, i-cellphone number, i-ID number nayo yonke leyo information. Nanokuthi awukwazi ukuthi kwizi iy'ndlela zokuxhumana ukuthi ungahamba unikeza nayinoma ubani imininingane yakho. Imininingane yakho ibaluleke kakhulu futhi isuke ithwele into eyiningi zakho. Indlela abantu abangazama ukuthi bavimbe ngayo le nto yokuthi kusetshenziswe imininingwane yabo ngokungekho emthethweni, abangahambi bethemba wonke umuntu ngaleyo mininingwane, and abantu abaqinisekise ukuthi akuyena wonke umuntu okwazi ukuthi abe ne-access yefoni yakho uma uwumuntu.

Kubalulekile ukuthi inkundla ibe nemibhalo ngezansi, ikakhulukazi mekuwukuthi lolo limi olusuke lukhulunywa lapho kuloyo mdlalo or kulowo mbhalo angiwazi kepha nginesifiso sokuyibuka leyo nto, futhi ngiqondisise ukuthi ngabe kwenzakalani kuleyo nkundla. Ngenxa yokuthi zikhona iy'nkundla othola ukuthi iy'limi zangaphandle koda uma uthi uthi uyabuka kubukeka engathi inkundla emnandi. So kubalulekile ukuthi bakwazi ukuthi ba-accommodate-e thina esingayifundi leyo language, esingakaze siyifunde futhi esingakaze futhi ukuthi sikhulume lelo limi.

Ukubona kwami ukuthi idatha lami liyashesha ukuphela, ngingaqinisekisa ukuthi mengiqeda ukusebenzisa le nto engisuke ngiyisebenzisa engazi ukuthi isebenzisa idatha, ngizoyivala leyo application thizeni engikade ngisebenzisa kulona idatha. And uma kunesidingo ebusuku, before ngilale, ngizolicisha idatha ngize ngili-onise ekuseni.

Izinhlelo zesimo sezulu eziteshini zomsakazo womphakathi kubalulekile ukuthi, if kuzoba nesimo sezulu esibheda kakhulu, isiteshi somphakathi sikhiphe isexwayiso kusanesikhathi ebantwini ukuze abantu bezokwazi ukuthi bagweme ngayo yonke indlela ukuthi babe ney'ndlela othola ukuthi bezingenzeka ngelinye ilanga. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu bavaleleke ngaphandle ngenxa yesimo sezulu esibhedayo. Kepha leyo ndlela umuntu ubengayithatha ngelinye ilanga ngoba ave umkhulu umonakalo owenziwa isimo sezulu esibhedayo.

Iy'teshi zomsakazo engiyithanda kakhulu, ngithanda iGagasi FM, ngithanda Ukhozi FM, ngithanda no-Metro FM kakhulu. ley'teshi zontathu. Isizathu salokho, abasakazi bakuloyo msakazi ba abantu babantu and bakwazi ukuthi banandise ngesikhathi basuke besesiteshini beyenza umsebenzi wabo. And isikhathi esiningi bayathanda ukuthi bezwe uvo labantu abangaphandle abangasebenzi ey'teshini ukuthi ngabe kwenzakalani ey'mpilweni zabo. So, ngiyayithanda kakhulu lezi y'teshi.

Njengoba ngibhekene nenkinga ye-akhawunti yami noma ukusakaza bukhoma, ukuze ngikwazi ngitholakale usizo lokuthi ngikhansele lesi sivumelwane, ngingaxhumana naphezulu kunami ngicele ukuthi ngicela ukuthi ngikhansele or ngiphume kulesi sivumelwano engingene kusona nabo. Mewukuthi fanele mina ngiye kubona mathupha, then ngizohamba ngiye kubona ngiyobachazela ukuthi kungani ngifuna ukukhansela ukubhalisa kwami. Ngiyabonga.